Ukubaluleka kojonga ukuba xa ufuna uqala ukufama ezi zinto uza kuzityala zine-seasons ngee-season. Ungatyali into engazukhula ngenxa yesimo sezulu. Uze ujonge isimo sezulu ukuba sinjani before utyale loo nto unqwenela ukuyifama. Ibaluleke kakhulu ke loo nto leyo, ngoba ingangabi nazo iziqhamo xa ungayijonganga ixesha lonyaka ukuba kunjani apha enyakeni.

Zininzi ke izinto eziye abantu badibane nazo kwifama yeegusha ngoba kaloku umsebenzi mninzi and izinto ezenziwayo zohlulahluliwe. Abanye basebenza ekusikeni uboya, abanye esilarheni, abanye ukukhathalela zona njengezitofu, ukuzisa ediphini, abanye ukusenga, abanye ukuhoya abantwana bazo. Umsebenzi nje mninzi, soze umntu angabi nanto yokwenza kule fama yeegusha. Kuyasebenzeka and umsebenzi awumanga, mnintsi. Funeka kujongwe yonke into.

kwindawo yeegusha umsebenzi mninzi kakhulu, ngoba uyohlulwa, ngoba abanye basebenza kwindawo yenyama, abanye basebenza kwindawo yoboya, abanye basebenza kwindawo yobisi, abanye basebenze kwindawo yokhathalelo. Abantu abajongene nempilo yazo, ukuba ziyafumana izitofu, ziyafumana na iidiphu ukususa amakhalane. Abanye basebenze kwindawo yazo yohlala ukuba ziyabufumana na ubushushu, akho ndawo ingena amanzi xa isimo sezulu sitshintshile. Iba njalo njalo ke yonke into, bayihoye abantu.

Olu hlobo lutsha lusetyenziswayo luphucuke kakhulu ngoba kaloku alubikho umoshakalo kwizityalo xa abantu bebaninzi, ngoba kaloku kuba khona imoshakalo. Noko umatshini lona uyaprogremwa, after eprogremiwe ke ngoku ayenze into eyiyo.

intsha iphucuke kakhulu ngoba kaloku akubikho nto emoshakalayo njengoba xa kukho abantu abaninzi kuye kuba khona umoshakalo oluninzi. Noko lo umatshini wona wenza sure uba uyaqokolelisisa.

Njengomfama weegusha funeka mna ndenze sure ukuba iigusha zondlekile, kwaye zininzi iigusha endizixhelayo nezi ndizithengisayo xa kusondele elaa xesha likaDisemba, kuba kaloku abantu abanintsi bafuna uyobhiyoza. Kungena amakhwenkwe, abanye bayabhiyoza nje kuba inguDisemba.

Xa ungumfama ofuna ugcina ubisi lakho ukuze lingajiki libe ngamasi uneendlela zokulikhusela ke. Uye usebenzise izikhenkcezisi ukuze ibisi lihlale libanda kwaye ilubisi, okanye wenze sure ukuba uzifaka endaweni engenabushushu kakhulu ukuze lingabikho selangeni ngoba kaloku ubekhe laba selangeni lizawuthwa. Ukhusela olo hlobo ubisi lakho, ulugcine ilubisi ukuze lingajiki lingamasi. Ezinye ke izinto onozenza ungasifaka elento, umane e-room temperature, uzigcine zikwi-room temperature, okokoko uzigcina olo hlobo olo.

Xa ungumfama ufuna ugcina ubisi lakho luhlale lulubisi lungavuthwa lijike libe ngamasi, usebenzisa izinto ezifana nezikhenkcezisi nee-preservatives ngokwesilungu. Uzigcina ke ezo zinto zilolo hlobo ezo, kungabikho ubushushu endaweni yayo, zibe sendaweni ebandayo. Ukwazi uba ubisi lwakho lungakhawuleza livuthwe kakhulu xa ungumfama ke.

Ezi nkukhu ke ziluncedo kakhulu kumakhulu ngoba kaloku okokuqala ufumana amaqanda, ziyaqandisela iinkukhu. Okwesibini, inyama iyafumaneka nayo ukuze kutyiwe endlini. Okwesithathu, ezi nkukhu ezi ingaba lulo noshishini, ngoba kaloku ziyazala ziqandisele. Umakhulu usenowuvula ishishini kukwazi uba abe nemalana engenayo. Uyabona ixabiso likhona elingenayo, ngoba abantu bayazifuna iinkukhu xa umakhulu enoba ngumfama wenkukhu ezo ke.

Esi sivuno sam seeorenji siye sithengwe ziiziphaza shops okanye ziivenkile ezinkulu kwaye nabantu abafuna uqala amashishini wabo asakhasayo, ndithengisele wona. Bona bantu bafuna uvula loo mashishini neeshopu ezi zinkulu njengoba besenditshilo ekuqaleni, ziye zithengwe ngabo bantu, okanye ithengwe ngabantu bokuhlala abakufitshane nefama leyo kunye nabaqeshi bam nabo baye bathenge kwelo maorenji wam, ze benze ke loo mashishini wabo, okanye ithengwe ngabantu abathengela usapho lwabo ezindlini zabo.

Ukunqongophala kwamanzi kunegalelo elikhulu ekubhangeni nasekutshoneni kwamafama abantu abaninzi, ngoba kaloku into ezininzi ziye zingenzeki xa amanzi enqabile. Izityalo ziye zimoshakale, okanye bangaqali kwangethuba ukutyala. Ufumanise uba izinto ezininzi azenzeki, ngoba kaloku amanzi lana awekho, ngoba kaloku ezi zityalo zidinga amanzi ukuze zikwazi ukuphila nazo zikhule, ukuze bakwazi ke ngoku ukuvuna into eyiyo.

Ukuze iimbotyi ziye zigcinwe ukuze zingaboli kangangexesha elide, kukuzomisa kuqala, uzifake phantsi kwelanga zome, ukuze la manzi apha kuzo ome. Okwesibini, kukuzipheka kuqala, uzibilise oku kokwakho, uzifake kwifriza okanye kwindawo ebandayo, zihlale apho kuloo ndawo ibandayo ukuze zingaboli.